Kuyangithinta nokho ngombana njenganje kufanele ngifake isandla khudlwana ukuze ngifike la ngifuna ukuya khona.

Ukuze intengo yamathikithi weembhesi ingehli lokha nakwehla iimbaseli kungombana intengo yeembhesi iphasi, kunentengo yamateksi begodu iimbhesi kuthatha isikhathi ukuthi bakhuphule intengo yamathikithi.

Kubalimaza khulu ngombana fanele bafake izandla khudlwana njenganje ngeenkhwameni ukuze bakwazi ukufika emisebenzini.

Kufanele kutjhejwe kobanyana kugcine nini ukukhutjhulwa intengo yamathikithi begodu kufanele kutjhejwe nokobanyana intengo ebayikhuphula ngayo, bazokukghona ukuthi abakhweli bakwazi ukuyibhadala na.

Kufanele kutjhejwe kobanyana bagcine nini ukukhuphula intengo leyo begodu kobana intengo ebakhuphula ngayo, abakhweli bazokukhgona ukuyikhipha na.

Awa, urhulumende angangeneleli.

Iye, lokho kungabadosa.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo.

Kanengi seyiyakhutjhulwa nje, ngaphandle kokutjheja.

Iye, yona ngiyibona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho.

Iye, lokho kungaba mbono omuhle.

Kufanele banikelwe amathikithi, ekumathikithi azokutjho bonyana lo ngugogo nofana ubamkhulu lo yena sekarhola i-pension, yeke imalakhe ayibhadalako ayilingani neyabanye abantu.

Awa, kufuze bangaqali bona uhlala kuphi nedi nakumumuntu omdala, bamehlisele, bangaqali bona ubuya kuyiphi indawo.

Kungabasiza khulu ngombana angekhe bafake izandla khulu ngesikhwameni, bagcine bazitjhodisa eendingweni zabo.

Nabangafumana isiphulelo sama-percent amabili ukuya kwamane.

Iye, zona ziyabatjheja.

Iye, zikhamba ngefanelo.

Iye, zibafikisa kuhle, ngesikhathi.

Iye, abatjhayeli babaphatha kuhle abakhweli babo, bayabahlonipha begodu bayabalalela.

Iye, zisebenza ngefanelo begodu zona zanele.

Iye, lokho kuyasebenza begodu kulisizo elikhulu.

Kungombana iimbhesi zivulekile begodu zilayitjha abakhweli abanengi.

Awa, indlela ekhamba iimbhesi ayibi nemigodigodi.

Awa, khona kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Iimbhesi kufanele zibekelwe isilinganiso se-eighty kilometre nge-iri.

Umtjhayeli kufanele athathelwe amagadango wokukhalinywa.

Siphatheka kuhle nasikhamba ngamateksi.

Iye, abatjhayeli bamateksi bayalilandela ibelo ekufanele balitjhayele endleleni.

Khona kesinye isikhathi kuyenzeka kobanyana nithi nikhwele ngeteksini niminyane.

Iye, woke amateksi athutha abantu akulungele ukuba sendleleni.

Awa, akekho umtjhayeli ovunyelweko ukutjhayela arhamulile.

Ngiyakghabhudlheka umtjhayeli nakangalendeli imithetho yendlela.

Lokho kungaba kuhle ngombanyana amateksi nawo lirhwebo.

Magama afana noSibhuku nofana uHlokwentethe.

Awa, angiboni kuyinto elungileko leyo.

Kungaba mbono omuhle khulu loyo ukuthi amateksi nawo abe nomzila wawo wodwa.

Iye, kufanele bawufune umazisi.

Kumbono omuhle loyo. Kuzokubangela bona inani leengozi ezenzeka endleleni lehle begodu abantu baphephe ngobunengi

Kungakufanele ukuthi umtjhayeli ofumaneka azalise abakhweli ngokudluleleko ahlawuliswe.

Amarenke asemadorobheni ahlwengekile, iye kodwana amanye wamarenke akakahlwengeki.

Iye, khona kuphephile kodwana kuyaphithizela.

Umtjhayeli wendlela angaqinisekisa kobanyana ikoloyi yakhe ikulungele ukuba sendleleni begodu aqinisekise kobanyana naye, usebujameni obulungileko ukuthi angatjhayela.

Kubathinte khulu ngombana kubakatelele ukuthi bafune ezinye iinthuthi zomphakathi abazozisebenzisa.

Angiboni kuqakathekile ngombana nazo iinthuthi lezi, amalanga la azikaphephi.

Ubudisi kukobana ungazifumana ufaka khudlwana isandla ngesikhwameni ukuze uyibhadale.

Iwavulile amathuba womsebenzi ngombana banengi abantu abaneenkoloyi ezincani abafumene ithuba lokuthutha abantu.

Kuqinisekisa kobanyana umkhweli uphephile ngaso soke isikhathi.

Alisizo kungombana uyakwazi ukuthi mawunomthwalo usebenzise wona ukuthi uwukhambise.

Ingoba kungekho abantu abazikhwelako iinkhwelo lezi begodu abazokwazi ukuthi bangazibhadelela.

Urhulumende ungasiza ngokuthi uqinisekise ukuthi omunye nomunye umuntu okhwela ku-Bolt uphephile begodu nomtjhayeli uyathembeka.

Urhulumende angasiza ngokuthi iinkhwelo lezi, kube ziinkhwelo eziphephileko begodu nabatjhayeli bathembeke.

Umphakathi ungathuthukisa iinkhwelo lezi ngokuthi bazisebenzise ngobunengi.

Umphakathi ungathoma ukuzisebenzisa ngobunengi.

Kufanele ikhibe ikulungele ukuba sendleleni begodu ihlwengekile.

Ihlwengeke begodu ibe sebujameni obuhle ukuba sendleleni.

Abantu abanengi bengubo bayabathumba.

Kuphephe khulu.

Iintengo ze-Uber nofana i-Bolt zingaphezulu kweentengo zamateksi kanye neentengo zamabhesi.

Kufanele ubatjheje ngokuthi ubavulele isikhwama lapho bazakufaka khona imali yabo ye-pension.

Babahlunguphaza ngokuthi babasahlele nofana babalele ukuthi balayitjhe abantu.

Ihlangothi engilithandako ngeenthuthi lezi ukuthi, sifika ngesikhathi ofuna ngaso begodu asikhambi sijama, siyokujama la wena ofuna sijame khona.

Into engingayithandiko ngile yokuthi amalanga la, abatjhayeli beenthuthi lezi bavamise ukuthumba abantu bengubo.

Ngibona bona kufuze batjhayele amakhilomitha amatjhumi amahlanu bese bayaphumula.

Zingaqedwa ngokuthi amathraga la, koke lapha akhamba khona, akhambe namapholisa nofana abonogada.

Into ehlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini. Ukuthi kesinye isikhathi iimbhesi ziyaladelwa, uthola ukuthi ufika ngemva kwesikhathi emsebenzini.

Ibhesi nayingakhambi esikontirini iyakhahlumeza, abantu bayakhahlumezeka begodu namatayere wakhona onakala msinya.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kuzokuphungula isiminyaminya endleleni, njengombana ibhesi ilayitjha abantu abanengi begodu iyikulu, ithatha indawo ekulu.

Nawuphathekileko kufanele ubawe umtjhayeli, umtjhayeli-ke uzakujama la kuthelwa khona iimbaseli ukwazi ukusebenzisa indlwana yangasese.

Ngicabanga kungombana iimbhesi zilayitjha abantu abanengi begodu zikhamba ibanga elide.

Kungombana iinkoloyi zomphakathi zikhambe zijama begodu ithatha isikhathi ukugcwala. Kodwana iinkoloyi ezizijameleko iyakghona ukuthi ikulayitjhe uwedwa begodu uyafika la uya khona ngesikhathi ayikhambi ijama.

Awa, intengo yeembaseli okwanje ayikabi ukusithinta ngendlela engakalungi.

Bathinteka ngokuthi bazifumana kufanele bakhiphe imali enengi, ukuthi bafumane iimbaseli. Begodu uthola ukuthi abasakghoni ukuthi bathele iimbaseli, zibe zinengi ngendlela ebebenza ngayo

Awa, angiboni ukuthi urhulumende kufanele alawule intengo yeembaseli. Intengo yeembaseli ngibona kukuhle ukuthi, ilawulwe ziinkhamphani ezithengisa iimbaseli.

Iye, inzuzo ikhona, ngombana iinkoloyi ezizijameleko azidli iimbaseli khulu.

Ukuba nekoloyi kuyayithinta khulu isabelomali yomuntu ngombana kufanele wazi ukuthi uzoba nayo imali yokuthi ubhadele ikoloyakho inyanga nenyanga, begodu wazi nokobanyana ikoloyi kuzokufika isikhathi sokuthi kufanele uyilungise, kufanele uyi intjhore. Ye-ke koke lokho kungena esabelweni seemali.

Ngicabanga bona abantu bangonga ipetroli, ngokuthi basebenzise ikoloyi ukuya la kubaluleke khona begodu lapho kukude khona. Amabanga aseduze bakhambe ngeenyawo.

Ngicabanga ukuthi ipetroli nayikhuphukileko ukudla kuzokukhuphuka, ngombana ukuze ukudla kususwe kenye indawo kusiwe eentolo kusebenza isithuthi, isithuthi sisebenzisa ipetroli.

Awa, angiboni kumkhumbulo omuhle ukuthi abafundi baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko.

Lokho kungaba mbono omuhle ukuthi abantu bakhwele imbhayisigila. Lokho kuzokwenza kobanyana iimbaseli zingasetjenziswa khulu begodu nokusilaphazeka kwebhoduluko nakho kuzokwehla.

Iye, ngicabanga kobana iinkoloyi zegezi zincono khulu kunezikhamba ngepetroli, ngombana iindlela ezisilaphaza ngayo ibhoduluko yehlile.

Intengo yeembaseli ithinta abatjhayeli bamateksi ngokuthi, nayikhuphukileko imali ebayenzako iphelela emalini ebathela ngayo iimbaseli. Bese bona abasenzi inzuzo eyaneleko.

Lokho kungaba mbono omuhle, abantu bazokwazi ukuthi balule iinyawo, balule amadolo, bakhambe ngeenyawo ukuya lapha ebafuna ukuya khona.

Intengo yepetroli ayihluki.

Abantu beendaweni ezisemakhaya bathinteka, ngokuthi imali enengi bayisebenzisela ukubhadala iinthuthi nofana ukuthela ipetroli. Bese basala nemali encani yokwenza iindingo zabo.

Abotitjhere bangafundisa abafundi kobanyana, kesinye isikhathi kulungile ukuthi kusebenziswe isithuthi sinye. Ayi omunye nomunye asebenzise isithuthi

Ukusebenzisa i-petrol engasisemthethweni, lokho kuzokwenza kobanyana ipetroli iphele msinya, njengombana inganamandla begodu ingalimaza nekoloyi.

UmNyango wezoKuvakatjha uthinteka khulu, ngombana ukuze abantu bayokuvakatjha bafike la bafuna ukuya khona, kufuneka bathele ipetroli. Ye-ke nangabe ipetroli iyabiza, abakwazi ukuthi bavakatjhele iindawo ezinengi nofana iindawo ezikude.

Kuyangithinta ngombana njenganje kufanele ukhiphe imali enengana ukufika lapha ngifuna ukuya khona.

Ngicabanga kubangelwa kukuthi, kanengi amabhesi akhambe ibanga elide bese kuthi imali yamathikithi kube yimali encani.

Kuyabathinta ngombanyana njenganje kufanele bakhiphe imali enengana ukuze bafike emisebenzini yabo.

Ngicabanga ukuthi kufanele kubuzwe kubakhweli ngaphambili kobana bakhuphule kobanyana, ingangani imali ebangakwazi ukuthi bayikhiphe.

Kufanele kuqalwe kobanyana babantu abantu njani abasebenzisa ibhesi begodu amakhambo wakhona made kangangani.

Awa, angiboni kobanyana urhulumende kufanele angenelele ngombana iinkhamphani zembhesi nazikhuphula iintengo, vane kukhutjhulwe iintengo zeembaseli.

Iye, ngicabanga bonyana bangazisebenzisa iinthuthi zomphakathi ngobunengi.

Haye ikhutjhulwe ngombana kubujamo.

Esikhathini esinengi intengo yeembhesi nayikhuphukako, ngiyacabanga kobanyana abantu abadosa emhlweni vane babacabangele.

Iye, iyakhambisana nobujamo bomnotho womphakathi.

Iye, lokho kungaba mbono omuhle.

Kufanele abogogo nabobamkhulu babe namakarada akhethekileko abarhola ipentjheni.

Awa, akungaqalwa kobanyana bahlala kiziphi iindawo, ikani nje nakungugogo nofana ubamkhulu, wehliselwa intengo yokukhwela.

Kungabasiza ngokuthi lokho bazokusala nemadlana enengana yokuthi bafeze iindingo zabo.

Kungaba isaphulelo samaphesente amasumi amabili.

Iye, zona ziyabatjheja abakhweli bazo.

Iye, iimbhesi zikhamba ngokufaneleko ziko zonke iindawo.

Iye, bona abakhweli bafika ngesikhathi esifaneleko emisebenzini yabo.

Abatjhayeli baphatha kuhle khulu nawukhwele ngeembhesini zabo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli kusuka emalokitjhini zanele begodu zikhamba ngendlela ekufanele zikhambe ngayo.

Iye, lokho kungasiza khulu kuthi zibe nomzila wazo zizodwa kungombana iimbesi zivulekile begodu zilayitjha abantu abanengi.

Kungombana iimbesi zilayitjha abantu abanengi begodu zikhamba ngebelo eliphasi khulu yeke, lokho kuzokwenza ukuthi nazikhamba endleleni yazo zizodwa, kungabikhona enye efuna ukudlula enye.

Iye, ezinye iindlela ziyaba nemigodigodi.

Kukatelelekile kobanyana iimbhesi indlela ezikhamba kiyo ifakwe isikontiri.

Singabekelwa isilinganiso esilingana ne-eight kilometres nge-iri.

Umtjhayeli webhesi kufanele atjelwe begodu ayeleliswe kobanyana akusiyinto elungileko ukuthi afike ngemva kwesikhathi.

Into ekuhlukumezako kukuthi ibhesi ikhambe ijama isitopo esinye nesinye ihlisa nofana ikhweza abakhweli.

Ibhesi nayikhamba endleleni enganaskontiri izokumotjheke amavilo.

Izokusiza ngokuthi kungahlangahlangani.

Nawuphathekileko ukhuluma nomtjhayeli akwazi ukujama estetjhini zeembaseli esiseduze.

Kanengi ukukhuphuka kwemali yokukhwela iimbhesi kubangelwa kukhuphuka kweembaseli.

Ukukhamba ngamateksi nakho kuphathana kuhle.

Iye, abatjhayeli bamatekisi bayayilandela imithetho yendlela begodu nesilinganiso sebelo ekufanele balitjhayele ngaso.

Awa, asiminyani.

Ayikho iteksi ethutha umphakathi angakakulungeli ukuba sendleleni.

Awa, abatjhayeli bamateksi abatjhayeli barhamulile.

Ngiyakghabhudlheka ngombana lokho kukuphula umthetho weendlela begodu kungabanga iingozi amasikizi.

Kungaba mbono omuhle loyo begodu umthela ebawubhadeleko uzakusebenziswa ukulungisa iindlela.

Nabezokudlala kubangusibhugu nofana uhlokwentethe.

Awa, lokho akukalungi.

Amateksi kungaba kuhle vele ukuthi enzelwe umzila wodwa nawo.

Iye, kufanele babafune abomazisi ukuqinisekisa bonyana babobani.

Kumbono omuhle ukuthi kube lomtjhini ozobahlola kobanyana barhamulile nofana abakarhamuli na, lokho kuzokwenza kobanyana kuphephe eendleleni.